Hedzi tshumelo dza vhuendedzi dzi tikedza vhathu vha vhaaluwa nga nḓila nnzhi dzo fhambananaho, musi wo ṋamela zwiendedzi kana khamusi wo dzula thekhisi ari sokori wo dzula thekhisini wa vha vhona vhareili vha tshi kho ṱhogomelwa vhaaluwa vha sa vha fhelele mbilu. Tshiṅwe tshifhinga vha ya pfhesesa uri vhathu vha vhaaluwa ndi vhathu vha ne a vha tsha tou vhona maanḓa u fana na vhoriṋe, wa mu lindela muthu wa mualuwa arali a tshi khou dzhia tshifhinga tshawe u dzhena tshiendedzini, kana arali a tshi khou baleliwa nga zwiṅwe zwithu vha ya vha ṱalutshedza avha vha semi vha amba navho zwavhuḓi.

Dziṅwe dza dzi khaedu dzine muthu anga ṱangana nadzo musi o ya humbela goloi ya vhuendedzi uri ayo vhona fhethu ha vhufa, ndi ya uri hunga ḓivha na u xela hanefho fhethu hune ha khou yiwa hone. Tsha vhuvhili u nga ḓi wana u khou shumisa goloi, tshiendedzi tshetsho lwa tshifhinga tshilapfhu u fhirisa tshifhinga tshe wa i humbela tshone, hunga ḓivha na vhuthanda kha kha u wana dzi nḓila dza hune vhathu vha khou ya hone, kana ha dovha ha vha na vhuthada zwi tshiḓa kha mabambiri a dzi goloi dzedzo dze vha hadzimiwa.

Arali goloi ya vha i khou tshimbila kha lwendo lu lapfhu, i tshi kho tshimbila kha bada ine havha na magodi zwine zwi nga itea ndi zwa uri goloi i nga vhaisala, i nga vhaisala mathaela kana yone iṋe goloi yavha na u vhaisala, zwi tshi khou itiwa nga magodi ane avha badani zwine zwa ḓo sia zwi tshi kho ita uri muthu a sa kone u swika hune a khoya hone kana a lenge u swika.

Ndo vha ndi tshi kho ya venḓa ndi tshi khou bva makhuwani ndi khou shumisa bisi, ndo ḽi namela nga awara ya vhu rathi nda swika masiari ndo tshimbila awara dzo swika malo ri tshi khou ya Venḓa.

Zwa u hira goloi nṋe zwo nthusa nga maanḓa zwa u hira goloi, ngauri ndo vha ndo, ndo ḓi wana ndo yo dalela shangoni ḽa kapa ḽine lapfhi Cape Town ndo vha ndo ya ndi sina goloi. Fhedzi ndi tshi swika haningei nda hadzima goloi, zwo thusa nga maanḓa ngori zwo leludza uri ndi tshimbile ndi tshiyo vhona dzibulege, u fhirisa uri ndi tou ṋamela thekhisi nahone zwa ita uri ndi si fhedze tshifhinga tshilapfhu ndi badani ndi ṱavhanye u swika he ndavha ndi khoya hone.

Zwiṅwe zwine vha ṱangana nazwo ndi uri tshiṅwe tshifhinga vha a wana vhareili vhane a vha na ndavha kana avha vhaṱhogomeli vhaaluwa. Tshiṅwe tshifhinga vha ya wana uri zwenezwo zwiendedzi zwo ḓala, nṋe ndi vhona uri nḓila ine yanga vha hone u tikedza u vha tikedza ndi uri huvhe na vhathu nga ngomu ha zwenezwo zwiendedzi, vhane vho vhetshela uri vha to ṱhogomela vhaaluwa vha khwaṱhisedze na uri vhaaluwa vha khou swika hune vha khoya hone.

Nṋe ndi vhona uri zwazwi tshi ngavha khwiṋe arali havha na iṋwe bada khulwane, ine ya itiwa naho zwi ḓo dzhia tshifhinga i vhe hone ine ya ḓo itela upfhi i tovha ya maṱiraka ane a kho endedza dzithundu. Ngauri zwori maṱiraka a tshimbile na na vhuendedzi vhuṱuku kana goloi ṱhukhu, tshiṅwe tshifhinga zwi sia zwi khou ita dzi khombo dza mimoḓoro kha bada ya N one zwino arali havha na bada ine yoto itelwa maṱiraka heneyo, zwi nga fhungudza badi dzi khombo dza mimoḓoro dza mimoḓoro badani ya N one.

Athi zwi takaleli u tshimbila nga thekhisi na muṱa wahashu, ngauri thekhisi dza ano maḓuvha huvha ho ḓalesa mafhungo. Tshiṅwe tshifhinga adzi ngo tsireledzea a dzi ṱhogomeliwi u wana vho ḓa ho ḓala vhareili a vha tsha reila zwavhuḓi, nṋe ndi vhona uri athi zwi takaleli u tshimbila nga thekhisi.

Nṋe ndi vhona uri muthu zwithu zwine a tea u zwi paka, u tea u paka zwiḽiwa, u tea u paka maḓi, zwori musi a tshi farwa nga dora nḓilani kana tshi fariwa nga nḓala a vhe ana zwo hezwo zwithu u tea u fara toilet paper, ine yavha tissue uri a kone u i shumisa musi a tshi i ṱonga badani.

Nṋe ndi vhona uri hungavha na vhathu vhane vha nga vheiwa dzi badani, vha linda vha to vha tovha nau tshintshana vhaṅwe vha dzhena nga matsheloni, vhaṅwe vha dzhena nga madekwana vha tshi kho linda, vhathu vha tshi kho linda dzi bada vha kho linda vhathu vho no kho tshimbila nga milenzhe na dzi baisigira na mimoḓoro.

Ee nṋe ndi vhona yo tsireledzea ngauri mabisi aḓa a vha dzhia hune a kho vha dzhia hone, aya vha sia haningei dzi kiḽiniki kana vhuongeloni. A dovha a vha dzhia haningei a vha sia mahayani avho vho tsireledzea.

Vhuḓi ha uvha na thekhisi sa ḽiṅwe ḽa mabindu a hayani, ndi ḽa uri musi hu tshi ṱoḓa u ya u ṋamela thekhisi, a u vhilaheli ngauri vhunzhi ha vhathu vhane vha vha khou reila dzi thekhisi u ya wana vha tshi u ḓivha ngauri hahau havha huna dzi thekhisi, nahone zwi a thusa uri u pfhesese na uri dzithekhisi dzi shuma hani.

Hai athi athu ḓi wana ndi khou tshimbila nga bisi dza vhusiku, fhedzi ndi na u pfha vhathu vha tshi amba uri vha tshimbila zwavhuḓi ngauri arali khamusi u tshi kho tshimbila lwendo lu lapfhu u a kona u eḓele, musi u tshi swika nga matsheloni u tshi vuwa huvha hu hone u tshi khou swika hayani zwavhuḓi.

Zwi nkwama nga nḓila i si yavhuḓi ngauri, nṋe musi ṅwedzi utshi thoma ndi tshi vhalelela masheleni anga, ndi vha ndo vhalela masheleni ane nda kho ḓo a shumisa kha bisi kana ndo badela bisi thikhithi ya bisi ya ṅwedzi woṱhe. Zwino arali huna zwiṱereke zwa mabisi zwi amba uri ndi kho tea u shumisa zwiṅwe zwiendedzi, nahone zwiṅwe zwiendedzi zwi ṱoḓa masheleni, masheleni ane a vha a nṱha kha masheleni ane nda a badela musi ndo ya bisini.

Tshiṅwe tshino ita uri khombo dza mimoḓoro dzi ande musi ṅwedzi wo fhela, ndi ngori vhathu vhanzhi vha vha vha na tshelede, vhaṅwe vhathu mimoḓoro ine vha vha vha vho i vhea hayani vhakho balelwa u renga piṱirolo i vha yobva ngori ṅwedzi wo fhela vha vha vho renga peṱirolo. Zwino amba uri mimoḓoro badani i vha yo ḓala, ṅwedzi utshi fhela tshiṅwe tshifhinga vhathu vha vha vhonwa vho kangwa zwine zwa ita uri khombo dza mimoḓoro dzi engedzee badani.

Nṋe ndi vhona uri muvhuso u nga thusa nga u fhaṱa kana u engedza zwiṱitshi zwa mabisi, zwine zwavha hafha vhuponi hanga, arali vha engedza zwiṱitshi zwi amba uri vha ḓo engedza na mabisi ane a ḓa fhano u dzhia vhathu.

Arali mu lovhe mureili a savhe na u lavhelesa tshiimo tsha bada musi a tshi kho reila kana a sathu reila. Zwi nga ita uri moḓoro u wane u vhaisale musi a tshi kho reila badani, kana a fhelelwe nga peṱirolo musi a badani, ngori arali bada ya vha i songo ima zwavhuḓi yo vhaisala zwi a ita uri goloi i tshimbile nga luvhilo ḽuṱuku, zwine zwi a fhedza na peṱirolo. Zwino arali muthu a lavhelesa tshiimo tsha bada a sathu reila zwi nga ita uri a sa ṱangane na hedzi dzi khaedu.

Nṋe ndi vhona uri zwiṅwe zwa zwithu zwine zwa nga itiwa u ri hu thivhelwe migwalabo, ndi uri hu thetshelesiwe vhathu vhane vha kho gwalaba vha vhudzisiwe uri ndi nga mini vha tshi kho gwalaba, hu sedzulusiwa uri ndi mini tshine tsha nga itiwa u thusa henevho vhathu ngauri arali vha sathu thusalea a vhanga litshi u gwalaba.

Zwiṅwe zwa zwithu zwino vhanga migwalabo ya mabisi lunzhi lunzhi, ndi uri vhareili vha mabisi vha vha vha songo takala nga miholo ine vha kho ṋewa tshiṅwe tshifhinga vhakho pfesesa uri vha khou ṋeiwa masheleni maṱuku, tsha vhuvhili vhareili vha mabisi vha vha songo takala nga nṱhani ha fhethu hune vha khou shumela hone kana nga nḓila ine vha khou fariwa ngayo nga vhathu vho vha tholaho. Zwia zwa kwama vhanameli nga nḓila dzi tevhelaho, zwi ita uri vhathu vha lenga uya mishumoni vhanwe vha balelwa uya mishumoni zwi tshi kho itiwa nga nṱhani ha uri vha reili vha mabisi vhavha vhatshi kho gwalaba.

Ee ndono vhuya nda kwamea nga migwalabo ya mabisi ndi tshi khou ya tshikoloni, naho ndo vha ndi tshi khou shumisa thekhisi, zwo sala zwi kho kwama na vhathu vhe vha vha kho tshimbila nga dzi thekhisi ngori vhathu vhe vha vha kho gwalabela mabisi vho vha vha vha khou gwalaba vho vala dzi nḓila dzine dza shumisi wana nga dzi thekhisi, zwo sia zwi tshi kho ita u ri balelwa u fhira ri swike tshikoloni ra to fhedza ri tshi khou humela mahayani.

Dzi thekhisi ndi zwiṅwe zwa zwithu zwine ra zwi shumisesa nga maanḓa ri tshi mishumoni, nahone thekhisi dzi takadzela uri dzi dzula dzi hone awara iṅwe na iṅwe nga matsheloni ni tshi ṱoḓa mushumoni thekhisi dzi dzula dzi hone, na musi u tshi bva mushumoni nga madekwana thekhisi dzi vha dzi hone.

Zwi ṱitshi zwa thekhisi zwi shela mulenzhe kha u shuma zwavhuḓi a system ya dzi thekhisi ngauri, zwi thusa na rine sa vha ṋameli uri ri ḓivhe uri wo ṋamela thekhisi u ya wa tsa gai nahone arali hu tshi ṱoḓa ya gai u ya wa i fara gai, nga u ralo nga u ralo.

Dziṅwe dza dzi khaedu dze nda ṱangana na dzo hune nda namela hone thekhisi, ndi uri hovha hafho fhethu ho vha hu songo tsireledzea musi wo ima thekhisi wo imela thekhisi nga maanḓa arali kha musi wa ḓi wana wo ima u woṱhe wo lindela thekhisi vhusiku kana nga matsheloni nga maanḓa. Nḓila ye ra kunda ngayo ndi uri ho vhe wa vha lindi vhane vha linda hafho fhethu nahone vha ri thusa uri imisela dzi thekhisi na na u khwaṱhisedza uri ro dzhena dzi thekhisini zwavhuḓi.

Ndo vhuya nda ri ndo ima vhuima dzithekhisini kana tshi ṱitshini tsha dzi thekhisi, ha ḓa vhaṅwe mukegulu vha tshi khou funza vho fara bivhili hanefhaḽa ri ne ro ita mutevhe uri ri ro lindela u dzhena thekhisini, vha thoma u funza havhaḽa mukegulu vha funza vha thoma u rabela vha tshi rabela vha tshi rabela vhaḓa vha fara ṱhoho yanga vha tshi rabelela vha tshi ni rabela vha tshi ri nṋe ndi na mi muya mivhi, ndo pfa zwo mmangadza nga maanḓa ngauri nne ndo vha ndi sa vha ḓivhi, fhedziha ro fhedza ri tshi vho to sea nga ha zwo ndi tshi zwi humbula.

Zwiṅwe zwa zwithu zwine zwa nga itiwa u khwinifhadza tshenzhemo ya khwiṋe ya vhaṋameli, ndi u lugisiwa dzi thekhisi, dzi thekhisi nnzhi dzine ra tshimbila nga dza ano maduvha a dzi ṱhogomeliwi, dziṅwe dzo u tshinyala mafasiṱere a ngo lugisiwa, zwi ita uri arali u kho ḓi wana wo thekhisini nga zwifhinga zwa vhuria, u vhe u khou pfa phepho kana u sa to ḓi pfa wo tsireledzea musi wo ṋamela thekhisi ngori vhunzhi hadzo dzo tshinyala nahone a dzi khou lugisiwa.

Vhupo ha mahayani na ha dzi ḓoroboni zwi tshi ḓa kha thekhisi ho fhambana luṅwe, ngauri fhethu hunonga dzi ḓoroboni zwo zwo leluwa uri u soko wana thekhisi i khou fhira tshiṅwe ndi tshifhinga tshiṅwe na tshiṅwe, fhedzi mahayani a si kanzhi thekhisi u tshi nga soko i wana i khou fhira, nahone maṅwe mahayani u pfa hu tshipfi thekhisi dzi fhira nga tshifhinga tsho i maho ngauri, arali ya u fhira u tea u lindela ine u khou ḓa nga tshifhinga tshifhio fhio, fhedziha ḓoroboni zwo leluwa uri u soko bvela nnḓa u ṱangane na thekhisi badani.

Vhuima dzi thekhisi hu thusa ikonomi ya ngauri, vhathu vho ima haningei hu ne vha lindela hone dzi thekhisi vhavha vho tsireledzea u fhirisa musi vho soko ima badani vho lindela thekhisi, zwine zwa fhungudza tshi vhalo tsha vhu gevhenga vhune ha itea kana tshivhalo tsha vhathu vhane ra pfa hu tshipfi vho fariwa mboho vho lindela dzi thekhisi.

Nṋe tshifhinga tshe nda ḓiwana ndo ya vhu ima zwikepe kana hune ha ima mabufho, ndo vha ndo tshuwa nga mannḓa ngauri ndo vha ndi khou vhona mabupo na zwikepe zwihulwane ndo vha ndi sa lavheleli uri ndi nga zwi wana zwi zwihulwane nga heyo nḓila fhedzi ha ndi pfesesa uri ndi nḓila ya vhuḓi ya uri uḓi wane u tshi khou guda zwithu zwiswa.

Dzi thekhisi kana dzi mini bus dzine ra dzi shumisa maḓuvhano a dzi ngo tsha to tsireledzea nga u to ralo, ngauri vhunzhi hadzo dzo tshinyala fhedzi a dzi lugisiwi u wana musi wo dzula thekhisini khamusi vothi ḽo vulea ḽi sa khou valea. Kana u wane sithi yo sedza nṱha hu si vhe na zwine zwa kho itiwa ngazwo fhedziha ri ḓi wana ri khou ṋamela ngauri u vha u tshi khou ṱoḓea mushumoni nṋe ndi vhona uri hu nga hu nga lingedzwa u lugisiwa dzi thekhisi dzedzo, kana hu vhe na u vheiwa ha tshifhinga uri nga murahu ha tshifhinga tsho imaho nga uri thekhisi a i kana mini basi a i tsha ḓo shuma hu ḓo ḓa iṅwe ntswa arali hu uri yo no ima yo no vha kha tshiimo tshi si tshavhuḓi.

Nṋe ndi vhona zwi si zwavhuḓi a zwi mpfhari zwavhuḓi ngauri vhareili vha dzithekhisi vha engedza mutengo wa thekhisi musi mutengo wa peṱirolo u tshi gonya, zwino amba uri na musi mutengo wa peṱirolo u tshi tsai vha tea u dovha vha tsitsa na mutengo wa thekhisi.

Nṋe ndi vhona uri hu tea u thoma ha vhudzisiwa upfhi hu na muthu ane ha ngo badela na arali hu si na muthu ane a kho amba kana a khou tendaho uri ha ngo u badela hu humisiwe tshelede dzoṱhe murahu muṅwe na muṅwe a fhiwe tshelede yawe ri badele nga muthihi nga muthihi uri ri kone u vhona uri ndi nnyi a songo bvisaho tshelede yo fhelelaho.

Nṋe ndi nga pfha ndi songo farea zwavhuḓi ngauri u vhuya nda ṋamela heneyo thekhisi ndo vha ndi khou i ṋamela ngauri i khou ya fhethu hune nṋe nda khou ya hone, zwino arali mureili a vhori ene ha tshaya zwi sala zwi si tsha mpfhara zwavhuḓi nahone ndi nga gungula nga maanḓa.

Vhareili vha dzi thekhisi dza mahayani vha reila zwavhuḓi a vhareili vho dzhaya kana vha tshi khou gidima sa vhareili vha fhano makhuwani kana dzi ḓoroboni.

Nṋe ndi vhona uri zwo ri u renga nga tshelede ifhio zwi vha zwi si na mushumo ngauri tshelede yeneyo ine ra khou i badela i vha i khou ḓi ya khaye zwino na musi arali a shumisa yawe ire tshikwamani zwi ḓi vhuya fhethu huthihi ngauri dzoṱhe hedzo tshelede dzi vha dzi tshi khou bva tshikwamani tshawe ngauri na ine riṋe ra i badelisa vhaṋameli i vha i tshi khou ḓi ya tshikwamani tshawe.

Nṋe ndi pfha zwi sa mpfhari zwavhuḓi ngauri arali mureili wa thekhisi a sa khou reila zwavhuḓi ri a sokou ḓiwana ri tshi khou dzhena kha khombo ya moḓoro, zwi tshi khou itiwa ngori ivha akho reila a tshi khou gidima kana a sa khou reila zwavhuḓi. Ndi pfhesesa uri arali muthu a tshi vhona uri o dzhaya kana o lenga tshifhinga tshiḓaho u tea u lingedza uri a bve nga tshifhinga u itela uri a swike hune a khou ya hone nga tshifhinga.

Dziṅwe dza dzi khaedu dzine nda ṱangana nadzo musi ndo lindela thekhisi ya uya mushumoni nga matsheloni ndu ri u wana hu na dzi ḽaini kana mitevhe milapfu ya vhathu vhane vha khou ṱoḓa u ṋamela thekhisi. Tsha vhuvhili tshiṅwe tshifhinga dzi thekhisi dzi a lenga u swika. Tsha vhuraru musi dzo no lenga u swika wa wana mureili a tshi kho gidima nga nḓila isi ya vhuḓi ngauri u vha a tshi vho lingedza u ṱavhanya u swika hune ra vha ri khou ya hone.

Dziṅwe dza dzi khaedu dzine nda ṱangana nadzo ndi dza uri u wana hu na mitevhe milapfu ya vhathu vho lindelaho dzi thekhisi. Tsha vhuvhili vha wana thekhisi dzi siho kana dzi tshi khou lenga u swika zwine zwa sia zwi tshi kho ita uri musi o swika u lenga a reile nga nḓila i si ya vhuḓi a gidime zwine zwa sia zwi kho ita uri riṋe rivhe ri songo tsireledzea.

Mitengo ya mapfura a goloi musi i tshi gonya zwi dovha zwa ita uri iwe sa muthu u vhe u khou ḓi wana u khou shumisa tshelede nnzhi uri u ye mushumoni zwi tshi khou ḓa u badela thekhisi kana u shela mapfura a goloi. Zwino amba uri u sala u tshi khou badela tshelede nnzhi nnzhi iwe muṋe wa sala u si tshena masheleni manzhi a u ḓiṱhogomela kana a u shumisa kha zwiṅwe zwithu.

Zwithu zwine nda sa zwi takalele zwi tshi ḓa kha u shumisa tshinamelo tsha ṱireini, ndi zwa uri ṱireini a i ṱavhanyi i tshimbila nga luvhilo ḽuṱuku zwine zwa sia zwi kho ita uri u lenge u swika hune wa vha u khou ya hone.

Nṋe ndi vhona ungari khamusi zwi itiwa ngauri zwi ṱoḓa masheleni manzhi uri hu lugisiwe zwiṱitshi musi zwo tshinyala nahone ngauri hupfi muvhuso a huna tshelede ndi khamusi ndi ngazwo zwi tshi dzhia tshifhinga tshilapfu.